Yebo, ukhona umehluko. Inyanga umelaphi umuntu osebenzisa imithi ukuze alaphe, kanti umthakathi umuntu osebenzisa ubuthi ukuze abulale noma enze omunye umuntu okubi.

Umnyango wezempilo ungaqwashisa umphakathi ngobungozi bemithi engumbombayi ngokuthi, imithi itholakala emtholampilo kuphela noma lapho abaxhaswe khona umnyango wezempilo. Eminye imithi edayisa ngabantu akuyona yonke ekuyiyona yangempela.

Onompilo babambe iqhaza emiphakathini ngokuthi, abagcini ngokusebenza emtholampilo kuphela kodwa bayaya nasemakhaya, nasemizini yabantu lapho bezobafundisa khona ngokubaluleka kokuthatha imithi efanele, nokubagqugquzela ukuthi bathathe imithi ngendlela.

Kubalulekile ngoba ungewazi izinto ezisuke zisebenziswe kulamatiye ukuthi ziyahambisana yini nemithetho yezempilo. Nokuthi umzimba wakho uzozizwa unjani emva kokuthi uliphuze leli tiye. Okunye okubalulekile ukwazi ukuthi kunezindlela ezinempilo ezigqugquzelwa uMnyango Wezempilo ongenza ngazo ukwehlisa isisindo.

Yebo, zikuthola ngokufana. UMnyango wezempilo emakhaya uqashe onompilo abakwazi ukuya ngisho emakhaya beyogqugquzela abantu abadala ukuthi bathathe imithi ngendlela, nokuthi badle ukudla okunempilo. Emadolobheni abajwayele ukuba khona onompilo abangena imizi nemizi.

Abahlengikazi bengaba nezinhlelo zokugqugquzela umphakathi noma izingane ezikoleni ukuthi zinelungelo zokuthola imithi ezisuke ziyidinga. Kanti futhi kubalulekile ukuthi abahlengikazi abavumelekile ukukhuluma ngabantu abasuke bezocela usizo emtholampilo.

Umuntu ohlolela isifo sengculazi emtholampilo, uthola ukwalulekwa ngaphambi kokuba ahlole. Uma esehlola kuthathwa igazi, kubhekwe lona kube nomugqa owodwa uma engenalo, imigqa ibe mibili uma enalo. Aphinde futhi athole ukwalulekwa noma esethole imiphumela.

Chabo, ngingeke ngimukhuthaze ugogo. Imithi yezinyanga asiyazi ukuthi yakhiwe ngamaphi amakhambi noma amakhemikhali. Kanti imithi yasemtholampilo yona ihloliwe, futhi ikulungele ukuthi iyona engasiza umuntu onesifo sikashukela.

Abantu bayayiwela le mikhiqizo ngoba isuke ibanika izethembiso eziyimphumela engalona iqiniso.

Kubalulekile kakhulu ukusekelwa, ngoba kumele bangazizwa engathi bahlukile kunabanye. Kumele futhi sibakhuthaze, sibathande ukuze bangazinyezi. Nathi abantu sibakhombise ukuthi abehlukile kunabanye abantu bafanelwe ukuhlonishwa, nokunikwa uthando.

Imithi esuke ithembisa imiphumela esheshayo kunaleyo ebekwe umnyango wezempilo noma ngodokotela. Imithi ekugulisayo, noma ekubangela ukugula obungenakho, ngenxa yokuthi akuyona efanele, akuyona futhi oyithole emtholampilo.

Kungaba nohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi badle ukudla okunempilo, nokuthi bazivocavoce. Nokuqhakazisa ukuthi, abantu abehle isisindo ngokunempilo, lokho kuba umphumela wesikhathi eside kunokuthi uphuze itiye elingakwehlisa, kodwa emva kwezinsukwana noma izinyangana siphinde sibuye isisindo.

Yebo, kungaba ilokho noma kube ukuthi emtholampilo abantu baba baningi. Kumele uma uzoya khona uvuke ekuseni kakhulu kanti abantu abazwani nalokho. Ngoba imithi ikhona emtholampilo naseminyango wezempilo engakhokhelwa.

Yebo le mikhankaso iyasebenza. Ngoba liyabonakala inani labantu abagula kakhulu lehla, liyabonakala futhi inani labantu abathatha imishanguzo linyuka.

Lokhu kubangwa imiphumela yohlangothi. Ukuthi umuntu ezwe imiphumela noma engathi le mithi iyamugulisa kunalokhu kwamakhambi asuke kungawesintu.

Engabe iziphi izinhlelo obanazo zokuqiniseka ukuthi iziguli ziyanakekelwa? Engabe ninawo amanzi ahlanzekile? Ninazo izidinga zeziguli, kanye nemithi?

Kungasiza ngokuthi umtholampilo ube nezimoto, phecelezi, ama-ambulensi, aphuthumisa abantu abasuke bedinga usizo oluphuthumayo esibhedlela. Okunye kungenziwa ukuthi kwakhiwe isibhedlela noma kunwetshwe umtholampilo ube mukhudlwana kunalokhu okuyikona. Kube nabahlengibazi abaningana, kube nezindawo lapho abadinga usizo oluphuthumayo abangalaliswa khona.

Kubalulekile ngoba akuyona into esuke ilele kumuntu wesifazane kuphela, kepha nabantu besilisa kumele babambe iqhaza. Nokuthi kumele bavikelane.

Ngingaphatheka kabi kakhulu, nokuthi ngingacabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu ubengaluthola usizo ukube bekunesibhedlela esiseduze, noma ukube i-ambulensi ibiseduze, noma yangathatha isikhathi eside ngendlela ethathe ngaso. Loku kukhombisa nobudedengu bokuthi imitholampilo ibe kude nezindawo zasemakhaya.